Go bua nnete fela go thata go tlhaloganya dipuo tsotlhe ka botlalo mo dipolatefomong tsa stream-i, ka ntlha ya fa palo e kgolo ya dipuo mo lefatsheng re itemogela. Puo ya me e leng Setswaneng go santse go le thata go e bona e di mo dipolatefomong tseo. Le fa go ntse jalo dipego di le mmalwa di buiwa ka Setswana. Batho ba tshwanetse go bua ka puo ya bone mo dipolatefomong tseo, ebile mekgatlho ya puo le mafapha a puso a ka ikopanya dipolatefomong go rotloetsa go akaretsa dipuo tsotlhe gore puo ya me le yona e feleletseng e tlhagelela mo dipolatefomong tseo.

Thekenoloji e tsweletse ka lebelo le le kwa godimo mme dilo tse di jaaka Zoom le AI di tlisitse diphetogo di le dintsi thata mo setšhabeng sa rona. Bothata jo nkileng ka itemogela bona ke fa ke ne ke sa itse go dirisa Zoom, mme ke ne ka ikutlwa ke sulafaletswe thata ka gonne ke ne ke tshwanetse gore ke diriseditse kopano ya me ya sekolo. Mme seo se ne sa na thibela gore ke se ka ka kgona go tsenela kopano ya me ya sekolo.

Mmadi o tshwanetse go seka-seka gore a dikgang di tswa mo motsweding o ikanyegang. Go botlhokwa go bona gore ke mang yo kwadileng dikgang tseo, le gore a o nale bokgoni kgotsa a kile a kwalela mekgatlho e mengwe e e ikanyegang mo nakong e e fitileng. Go seka-seka letsatsi le nako ya kgatiso ya dikgang tseo, mmadi o tshwanetse go buisa diteng tsotlhe tsa dikgang eseng go ikanya setlhogo fela, go batla bosupi kgotsa dipampiri tse eleng gore di tshegetsa dikgang tseo.

Mo kgweding e fitileng ke rekile data ya hundred and fifty e leng monthly data, mme ke e dirisitse kgwedi yotlhe. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse gore a lebelele dilo tse di latelang selo sa ntlha e ka nna go lebelela gore data ke bokae, a bone gore o fitlhela megabytes kgotsa gigabytes di le kae, go botlhokwa go itse gore data e tla expire-ra leng, le gore ke mofuta ofe wa data a ena le di-promotion le di-bonus le gore a data eo e rekang e siametse go ka dirisiwa mo mafelong a fe.

Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di thibela ba tlhoka tiro go batla tiro le go ithuta online, le go ikgapela dikgwebo tsa inthanete tse di tlhokang go dirisiwa fa motho o na le data, ka jalo di ba dira gore ba feleletse ba sa lela kwa morago ka ditlhabologo.

Dilo tse ke di dirilweng ka founu ya me e ntšha ke simolotse ka go set-a founu jaaka go personalise-a ka go tlhopha puo le nako. Ka romela melaetsa e sekae le go letsa go netefatsa gore a tota phone ya me e dira sentle e le ruri. Ka download-a di-App-o tse ke di tlhokang tse di jaaka WhatsApp, Facebook, Gmail, jalo le jalo. Ke a dirisa bluetooth go fetisetsa difaele tsa me tse di kwa founung ya kgale ke di fetisetsa mo founung e ntšhwa, ke tsentse diakhaonto tsa me tsa Google le social media gore ke kgone go di dirisa mo founung e ntšha.

Go na le letsatsi lengwe ke le kwa laeborari ke ile go ithuta, mme ke isitse mogala wa me wa letheka mo silent mode gore ke seke ka tshwenyega fa ke ithuta. Fa ke ntse ke tsweletse go ithuta mogala wa me wa letheka wa lela, mme ka seka ka utlwa kana ka go ela tlhoko. Mme morago ga diura di le tharo fa ke leba mogala wa me ka fitlhela go na le di-missed call di le tlhano tse di tswang kwa ke neng ke batla tiro teng ba mmatlela interview mme interview eo e ne e dirwa mogare ga diura di le pedi. Mme ba nthomelela molaetsa ba re re ne re solofetse go go bona mo dipotsolotsong mme jaaka o sa fitlha re tsweletse pele ke ne ka go hutsafalela thata letsatsi leo.